Abesifazane bayakwazi ukuba ngabaholi abaqotho kumasiko kanye nokunakekela umphakathi. Ngapha kwaZulu kunento ebizwa ngoMkhosi Womhlanga, lapho abesifazane beqoqa zonke izingane ezi amatshitshi ukuba ziyobungaza ubuntombi bazo ziziqhakambise, ziziqhenye ngokuba zintombi nokuziphatha kahle. Lokho kugqugquzela isizwe nokumisa isasa lesizwe liqinile, konke lokho kungenxa yabesifazane abalidayo.

KwaZulu kanye nezinye izinhlaka ziyamhlonipha umufi futhi zimngcwaba ngesizotha, kakhulukazi kaZulu, emva kokuba esengcwatshiwe ngesizotha kudluliswa iziko lokumgeza, kugezwe amalunga omndeni, emva kwalapho ebuyiswe ekhaya ezojoyina amalunga omndeni njengedlozi.

Into engingaqala ngokuyenza ukulanda amalunga lawa angomakhelwane ukuwabizela emhlanganweni ngiwabonise ngobuntu nesithunzi asilulazayo somphakathi. Ukungqubuzana komakhelwane akuyona into enhle njengoba neBhayibheli lisho, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, singomakhelwane kubalulekile ukuba sizwane, sithandane, sivikelane. Uma singasazwani singomakhelwane sodwa, impuphu ngizoyinana kubani? Uma ngishoda ngizocela kubantu usizo umakhelwane ngingazwani naye?

Izinto ozidingayo aziningi ukuba wakhe isithebe esisisebenzisa njengesitsha sokudlela. Uzodinga amashizolo okukwazi ukuvula umgodi, udinge lokusika isihlahla noma isigxobo osuke usikhethile ukuba yisona ozokhanda ngaso isithebe uphinde udinge umuntu onekhono lokukwazi ukubaza, ozokwazi ukukubazela ngendlela nange le ndlela wena ofuna isithebe sime ngayo.

Ukuyocela isihlobo esihle kusho ukuthi kunentombi osuke uyibonile ndawana thile, ngingayifanisa njengembali osuke uyibonile wawusuthanda ukuthi le mbali ubenayo ekhaya, kanjalo-ke nokucela isihlobo esihle kuyafana. Ma uyocela isihlobo esihle usuke uyovela komunye umuzi wenye indoda, ucele ukuba bakwamukele, le ntombi oyibonile uyayithatha ufuna ukuyovusa umuzi wakho nayo, ngakho-ke senakha ubuhlobo nalowo mndeni, wena nalowo mndeni ocela kuwo isihlobo esihle.

KwaZulu bahlezi bekubeka phambili ukuphatha kahle abantu besifazane nangendlela eyakhayo, ukubakhulisa ngendlela eya phambili, njengesiko elihlezi ligujwa kwaNongoma, uMkhosi Womhlanga, lapho kufundiswa khona izingane indlela yokuziphatha kanye nesikompilo. Kwezinye izinhlaka banawo amasiko, banawo amasiko nabo abawasebenzisayo ukubonakalisa indlela abakhulisa ngayo izingane zamantombazana.